Ee nṋe ndinga i tendela puḽane ya tshibugwana kha muthu wa miṅwaha yanga ngauri, ndi tenda kha zwa uri lufu a luna uri muthu na miṅwaha mingana muthu u wa lovha tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, zwino ndi zwa vhuṱhogwa uri u dzula hu na puḽane ine yo vhewa uri i ḓo thusa arali zwa itea wa lovha kana muṅwe wa tsini hau a lovha.

Zwiṅwe zwine vhaṋetshedzi vha tshumelo ya mbulungo vha nga zwi ita, ndi u wana nḓila dza u lingedza u tika miṱa ine yavha yo lovheliwa. Khamusi vha vha ṋea vhathu muthu ane a shuma hezwi zwithu zwine zwa pfhi counseling zwine a nga amba na vha muṱa a vha a vha thusa uri vha fhole kana vha ṱanganedze tshiimo, kana vha pfhesese zwiṅwe zwithu arali huna zwine a vha pfhesesi.

Zwivhuya zwine diphosithi khulwane ya fha musi muthu a tshi kho ita khumbelo ya masheleni a nnḓu. Ndi uri i thusa uri musi u tshi badela murahu masheleni e wa a koloda u si badele masheleni manzhi, i u thusa u fhungudza masheleni ane wa ḓovha u khou a koloda kana masheleni ane wa ḓovha u khou a badela kha ṅwedzi.

Mbuyelo dza vha sa shumi dza UIF dzi nga muthusa nga nḓila dzi tevhelaho, dzi nga muthusa uri a vhe a tshi kho ḓi londa u swikela a tshi wana mushumo muṅwe mushumo, dzi nga muthusa uri a ṋamele zwezwo a tshi kho ita dzi interview kana a tshi kho apuḽaya miṅwe mishumo dzi nga muthusa uri a ḓi rengele zwiḽiwa, zwezwo asina mushumo a tshi kha ḓi lindela u wana muṅwe mushumo na uri a ṱhogomele muṱa wawe arali hu uri una muṱa kana u badela goloi arali huna uri una goloi ine a i badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe na nnḓu.

Ee nṋe ndi vhona unga vhathu vhanzhi vha vha tshi ḓo kona u renga dzi nnḓu arali ṱhoḓea ya diphosithi yo vha i fhasi, ngori vhunzhi ha vhathu zwine zwa ita uri vha balelwe ndi ngori vha vha si na tshelede ya dibosithi. Nahone tshelede ya dibosithi u wana i nzhinzhi fhedzi, ndi dovha nda vhona uri arali hovha hu si na diphosithi havho vhathu vha tshi ḓo tambula ngori vha ḓo ḓi wana vha khou ita u badela tshelede nzhinzhi murahu, vha tshi khou i badela murahu tshelede ye vha i koloda uri vha renge nnḓu.

Ndi nga mueletshedza uri a tshi ita khumbelo ya tshelede ya u renga nnḓu, a ite khumbelo ya tshelede ine a ḓivha zwa uri a nga kona u i badela murahu. Ṋamusi arali vhathu vha vha bannga vha tshi khou mufha tshelede nnzhi nnzhi, a si a si khombekhombe uri a i dzhie yoṱhe, fhedzi a dzhie tshelede ine anga kona a ḓivha zwa uri u ḓo kona u i badela murahu ngori a zwi thusa uri muthu a dzhie tshelede nnzhi nnzhi ine ya ḓo fhedza a tshi kho ita uri a balelwe u sala na tshelede ine a nga dzi ṱhogomela ngayo kana tshelede ine a ḓo londa ngayo nnḓu yeneyo ine a ḓovha oi renga.

Nṋe ndi vhona uri forex ndi ya vhuṱhongwa kha ikonomi yashu ngauri i thusa mabindu uri vha kone u, u fhirisela tshelede kha maṅwe mashango, na uri tshelede i fhirele kha kha ngeno kha shango ḽashu nga nḓila yo leluwaho. Nahone i dovha ya ya ṋea muthu tshikhala tshavhuḓi kana tshihulwane tsho uri a ite masheleni zwine zwa ita uri ikonomi i aluwe.

Funeral cover ndi ndi ndugiselo dzine muthu a dzi ita dza u vhea masheleni, a tshi kho lugisela zwifuwo zwine zwi nga bvelela nga ḽa matshelo, tshiwo tshi nonga lufu. Hayo masheleni ane a vha o vheiwa a thusa kha uri hu itisiwe ndugiselo dza mbulungo yavhuḓi.

Musi muthu a tshi vhea tshelede a tshi ri u kho vhulunga tshelede a tshi khou vhetshela nyimele dzine dza nga bvelela kana mbulungo kana zwine ra zwi vhidza funeral cover, muthu uvha a sa zwiḓivhi uri nyimele i ḓo ḓa nga tshifhinga ḓe. Zwino ndi vhona zwi songo tea uri bannga dzi dzi dzhie masheleni e vhathu vha vhea, nga mulandu wa uri vhathu vha ḓa vha a dzhia vha tshi kho ṱoḓa a shumisa nga tshenetsho tshifhinga, zwi vha zwi si zwavhuḓi ngauri musi nyimele i tshi ḓa nyimele inonga lufu i tshi ḓa u vha hu songo i lavhelela, zwino dzi bannga dzi tea u ṋea muthu masheleni nga tshenetsho tshifhinga uri a shumise nga tshenetsho tshifhinga.

Ndi pfhesesa uri vha vha tshi kho amba tshifhinga tshine na tea u lindela uri vha nifhe masheleni aṋu e na a vhulunga.

Bannga i ngavheya masheleni haneyo ya u swikela honoyo muthu a tshi dzhia tsheo ya u ḓa a a dzhia, kana bannga ya lingedza u u wana muthu ane a nga a dzhia a tshi khou a dzhiela honoyo muthu ane hango kona u ḓa a dzhia.

Ee nṋe nṋe ndi vhona zwo tea uri bannga dzivhe na mbekanyamushumo dzo khetheaho dzi tshi itela vhathu vhane vha khou renga dzi nnḓu lwa u thoma, ngauri tshifhinga tshinzhi vhathu vha vha vha ṱoḓa masheleni a u renga nnḓu fhedzi vha si na nḓivho yo fhelelaho. Zwino arali havha na dzimbekanyamishumo zwi ḓo vha thusa uri vha ḓivhe uri vha khou ḓidzhenisa kha mini masiandaitwa na zwithu zwo fhambananaho zwine zwa ṱoḓea na zwine zwa ḓo itea.

Nṋe ndi vhona muthu a tshi nga kona u vhea masheleni a sa fhiri, ḓana kana a sa fheli hundred rand arali ndi tshi nga zwi vhea ngeno nḓila. Ngori vhathu zwi ya ngauri bannga i vhalelisa hani masheleni, nahone tshiṅwe tshifhinga mbulungo a si zwithu zwine zwa zwa anzela u sokou itea lune zwa ṱoḓa uri u vhee masheleni manzhi manzhi.

Nṋe sa muṋe wa medical aid ndi to sedzulusa uri medical aid yanga ndi zwifhio zwine yo zwi badela na zwine aizwi badeli, arali hu uri ndi ngoho aizwi badeli zwine muṱoḓo vha khou mukegulu vha khou zwi ṱhoga, zwi amba uri ndi ḓo lingedza ndiye ndi wane masheleni kana ndi hadzime masheleni a uri mukegulu vha wane dzilafho.

Ndo vha ndi tshi ḓo lingedza u sedza uri muholo wanga wo ima nga nḓila ḓe, ndi vhugai tshelede ine nda i wana ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ndi zwifhio zwithu zwine nda shumisa masheleni anga khazwo ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Nahone kha ho kha honoyu muholo une nda vha nawo ndi vhugai ine nda nga i vhea, ndi tshi khou sengedza ya u renga muḓi. U bva hafho arali ndi kho vhona uri tshelede ine nda kho i vhea ndi ṱhukhu ndi ḓo lingedza uri ndi vhee tshelede nnzhi u itela uri tshelede ine nda kho i vhetshela nnḓu i ṱavhanye i ḓale.

Nṋe ndi vhona uri zwi fanela u vha tshifhinga tshipfufhi, muthu u tea u lindela tshifhinga tshipfhufhi ngauri u vhuya tshapfhi tshiimo tsha shishi ndi ngauri tshivha tsho bvelela lwa shishi u songo tshi lavhelela. Nahone tshi vha tshi khou toḓa masheleni nga tshenetsho tshifhinga, zwino amba uri dzi bannga dzi tea u ṋea vhathu masheleni nga tshenetsho tshifhinga tshine vha kho ṱoḓa u a shumisa ngayo ngatsho. Ngauri arali bannga i tshi kho uri muthu a thome a lindele, tshiimo tsha shishi u ḓo kona hani utshi tandulula arali masheleni a sa kho bva nga tshenetsho tshifhinga.

Dzi khombo dzine muthu anga ṱangana nadzo musi a tshi kho rumela masheleni nga USSD code, ndi ndi nga nḓila i tevhelaho, ya u thoma muthu u wa khakha a rumela masheleni fhethu hu si hone, nga nṱhani ha uri khamusi a vha o khakha ṋomboro nthihi ya USSD code. Ya vhuvhili ndi ya uri tshiṅwe tshifhinga hu avha na dzi na mathada kha dzi nethiweke, lune wa wana i tshi khouri a u ngo rumela masheleni ha ngo ṱuwa, fhedzi o ṱuwa zwine zwa sia zwi kho ita uri muthu a ḓi wane a khou rumela tshelede luvhili.

Vhukando he nda vhudzhia kana he nda vhu tevhelela musi ndi tshi ya u ita khumbelo ya garaṱa, ndo ya banngani nda ṱuwa na basa na na vhurifhi vhune hapfi proof of residence ha u sumbedza uri ndi dzula gai, nda vha nea vha dzhia zwithu zwa ngaho magunwe na madzina anga na dzi basa, vha nthusa u vula khadi.

Dziṅwe dza dzi khaedu kana mbilaelo dza ndavha na dzo yi, ho vha uri zwiṅwe zwithu zwe ndavha ndi kho vhala kha kha fomo ndo vha ndi sa khou zwi pfesesa zwi tshiṅwe zwiṅwe zwi tshi kho ndina ndo vha ndi khou humbulesa ndi kho ḓi vhudzisa uri vha ḓo tenda na kana vha ḓo ha na. Ndo zwi kunda nga vhudzisa muthu we a vha a khou nthusa a ntsumbedza uri hani hani a nṱalutshedza uri zwi ḓo tshimbila nga nḓila ḓe.

Nṋe ndi nga mu eletshedza uri a thome a ite ṱhoḓisiso a ṱoḓulusa nga bannga ine a khou ṱoḓa u i shumisa u dzhia heneyo garaṱa, a ṱoḓulusa nga dzi tshelede dzine muthu a dzi badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe dzine dzavha dzi interest rates, a ṱoḓulusa na uri vha muṋe vhugai kha haneyo garaṱa, tshiṅwe tshithu tsha vhu ṱhongwa tshine a tea u tshi lavhelela u tshi sedza ndi uri u kho ṱoḓa u i shumisela mini heneyo garaṱa.

Nṋe ndi a ndi sedza kha inthanethe nda sedza fhethu ho fhambananaho ne nda nga wana garaṱa, nda dovha nda sedza uri garaṱa dza hone ndi zwifhiyo zwo fhambananaho, ndi zwifhio zwine iṅwe bannga ya ṋea zwine iṅwe banngani ṋei, nda dovha hafhu nda sedza uri ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai ṅwedzi muṅwe na muṅwe arali nda ḓi wana ndo dzhia tshelede kha heneyo garaṱa, nda sedza uri ndi fhio ine ya badelisa tshelede ya fhasi nda dzhia yeneyo.

Ndo vha ndi tshi kho ita nga inthanethe ndo dzhena kha inthanethe kha ya kha bannga ine nda kho ṱoḓa u dzhia khayo khadi nda tevhelela zwe zwa zwo ṅwaliwa uri ndi ite zwone, nda panga zwi dodombedzwa zwa nga madzina, zwifani miṅwaha na dzi basa na zwe vha vha kho ṱoḓa, nda rumela khumbelo vha founela vha mmbudza uri ndi ḓe banngani ri fhedzisele khumbelo ye nda i thoma.

Ndi ngauri akhaunthu ya u vhulunga tshelede ya tshifhinga tshoṱhe iya u tendela uri vhulunge tshelede tshifhinga tshoṱhe, nahone arali u kho ṱoḓa u i shumisa ine ya tshelede wa dovha wa i bvisa tshiṅwe na tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa khou ṱoḓa.

Akhaunthu ya diphosithi yo dzudzanywaho ndi akhaunthu ine wa ya wa panga tshelede i nga ingavha i tshelede nnzhi u tshi kho i panga kha musi wa vhea uri u ḓo ḓa wa i bvisa nga murahu ha miṅwaha yo imaho ngauri, zwenezwo hu tshi ḓo vha u tshi ḓo i bvisa ngeno nga murahu heneyo miṅwaha u wana yo no engedzea vho wana zwine zwapfhi dzi interest, tshelede ya vha yo engedziwa nga ntha heneyo tshelede wavha wo i vhea.

U vha na diphosithi kana u thoma diphosithi yo dzudzanywaho musi u tshe muṱuku zwi thusa kha uri musi wo no aluwa u si vhe na mbilaelo zwitshiḓa kha masheleni, kana u si vhe muthu ane a dzula a sina masheleni ngauri iwe u vha wo thoma u vhea masheleni u tshe muṱuku.

Nṋe ndo no vhuya nda vhona mmane wanga vha tshi kho ṱoḓa u fhaṱa nnḓu, vho ḓi vhudza uri nga murahu ha miṅwaha ya ya fumi vha kho ṱoḓa u fhaṱa nnḓu, vhaya vha vula akhaunthu ya diphosithi yo dzudzanyelwaho vha thoma u vhea tshelede khayo, na nga ngoho nga murahu ha yeneyo miṅwaha vho ya vha bvisa heiḽani tshelede, vha tshi ya u bvisa heiḽa tshelede, yo vha yo no aluwa yo no engedzedzea, heiḽa tshelede yo vha thusa nga maanḓa uri vha fhaṱe nnḓu ine vha khou dzula khayo na musi.

Zwiṅwe zwipikwa zwa tshifhinga tshilapfu zwi zwine muthu anga dzudzanya u shumisa akhaunthu ya diphosithi yo dzudzanywaho ndi zwi tevhelaho, ndi u vhulunga masheleni a u renga nnḓu, u vhulunga masheleni a u vula bindu, u vhulunga masheleni a u renga goloi kana masheleni a u ḓi isa tshikoloni.

Bannga i vhuyelwa nga uri muthu musi o vhea tshelede zwi fana na musi o hadzima bannga tshelede bannga i ya dzhia heyo tshelede ya ya dzi munwe muthu, muṅwe muthu o adzi muṅwe a tshi i vhuisa u vhuisa i na iṅwe tshelede zwa ita uri na bannga i vhuyedze tshelede yanga yavha yo i hadzima yone i sale na iṅwe tshelede, ndi yone nḓila ine dzi bannga dza ita ngayo tshelede.

Nṋe ndi vhona uri mobaiḽi mani i thusa muthu u langa tshelede nga nḓila ya khwine nga maanḓa ngauri zwi leludza zwithu, a zwi ṱoḓi uri ndi thome ndi takuwe ndi ye banngani u ita zwiṅwe zwithu tshiṅwe tshifhinga wa ḓiwana u khou ṱoḓa u shumisa masheleni kana u rumela muthu masheleni nga madekwana nga zwifhinga zwine wa wana dzi bannga dzo vala zwino mobile mani i a thusa nga maanḓa.

Yo vha i tshi ḓo khwinifhadza matshilo a vhathu kana u leludza matshilo a vhathu miḓini nga u shumisiwa u renga zwithu zwino nga vho zwiḽiwa, u badela masheleni a zwikolo, u badela dzi rennde na zwiṅwe zwithu zwine vhathu vha zwi shumisa ḓuvha na ḓuvha.

Ndi zwa uri ri tea u badela masheleni o imaho ngauri, a uri ri shumise eneo bannga ṅwedzi muṅwe na muṅwe ra dovha hafhu ra badeliswa masheleni a musi ri tshi u i shumisa heneyo bannga nṋe ndi vhona uri khamusi zwa tshi ḓo vha khwine arali ra ri tshi badela tshelede nthihi ṅwedzi ṅwedzi u tshi thoma kana u tshi fhela heneyo tshelede ya vha yo katela zwoṱhe u shumisa bannga na u ita zwiṅwe zwithu.

Arali na badela ḽounu nga u ṱavhanya ni nga ḓi wana ni khou badela masheleni a fhasi ni sa khou badela masheleni manzhi manzhi nga nṱha ha tshelede ye na i dzhia kha ḽounu.

Account ya banngani ndi account ine muthu a i shumisa u vhulunga masheleni kana u vhea masheleni awe.

Vhu nga ita uri muthu a kone u vula account a tshi khou shumisa luṱingo lwawe o dzula hayani a dovhe a a fhedze zwithu zwoṱhe a ite na maguṅwe a wane na khadi i ḓisiwe hayani a songo thoma ya banngani.

Zwi nga ngita uri ndi pfhe ndo takala nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u hadzima tshelede ngauri ndi ḓo vha ndi khou ḓivha uri a thina mutsiko wa uri ndi badele tshelede nnzhi nnzhi nga miṅwaha miṱuku ndi ḓo vha ndi na tshifhinga tshinzhi tsha uri ndi badele tshelede ya ḽounu.

Tshithu tshine nda nga ṱoḓa vha tshi tshi bvisela khagala nga maanḓa ndi tsha uri ndi ḓo vha ndi khou i badelisa hani, ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai nahone wo engedzedza masheleni mangafhani nṱha ha tshelede ya ḽounu ye nda dzhia.

Ngeletshedzo ine nda nga muṋea yone ndi ya uri a thome a sedze dzi bannga dzo fhambananaho a sedze uri dzi kho mu ṋea vhugai ya ḽounu nahone a tshi i badela i ḓovha yo engedziwa nga vhugai nahone a tshi khou i badela nga murahu ha miṅwaha mingana.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri mobile mani i ya leludza zwithu nga uri u nga ita tshiṅwe na tshiṅwe wo dzula fhethu he wa dzula hone wo to fara luṱingo lwau fhedzi a huna uri u tea u thoma wa takuwa wa ya banngani kana wa ya kha muthu arali hu uri u kho ṱoḓa u mu ṋea tshelede kana u dzhia tshelede khaye u a kona u zwiita wo dzula hayani nga luṱingo lwau fhedzi.

Ndo vha ndi tshi ḓo ṱoḓa u vhulunga tshelede nda ndi tshi ḓo ṱoḓa u vhulunga dzikhadi na zwithu zwo no nga dzi basa zwithu zwine zwavha zwa vhuṱhogwa.

Ndi nga humbula uri zwi khou zwi khou yelana na u vhea masheleni a ne vha muṱa wahashu vha ḓo sala vha tshi a shumisa musi nṋe kha musi ndo huvhala kana ndo lovha.

Ndi ḓo vhudzisa uri tshelede ya u thoma ine nda khou i badela ya baḽuni ndi vhugai nahone nga murahu ha musi ndo no badela iyo tshelede i ne ya ḓo vha yo sala uri ndi i badela ndi vhugai nahone ndi khou i badela tshifhinga tshingafhanani.

Ahuna muthu ane a vha muṱuku uri a nga vha na life cover ngauri lufu a si zwithu zwine zwa ḓa zwo sedza uri muthu u na miṅwaha mingana muthu muṅwe na muṅwe u a lovha kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo ṋamusi.

U nga mu ṱalutshedza uri mobaiḽi mani i na zwithu zwine zwapfhi dzi pin code zwine zwi a thusa uri u tsireledze masheleni au ngauri pin code yeneyo i vha i khou shumisiwa kana u ḓivhiwa nga iwe u woṱhe zwino tshelede yau kana masheleni awe avhe o vhulungeya.

Ndi nga hirisa i ne ya vha na mbuyelo khulwane kana nnzhi dza u hirisa heinoni iṅwe nda i dzhia nda dzula khayo kana nda i rengisa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u ḓivha uri ni ḓo fhedza lini u badela ngauri zwi a ni thusa uri na ini ni pulane masheleni aṋu na uri ni ḓo a badelisa hani nahone ni zwiḓivhe uri ni tshi sala ni tshi fhedza u badela ni ḓovha ni na vhugai kana ni khou ṱhoga vhugai uri ni badele tshelede yena i dzhia nga loan.

Ndi nga vhudzisa uri eyi loan i ne nda khou i dzhia ndi lounu ya miṅwaha mingana.

Muhumbulo u ne nda nga vha kovhela ndi wa uri life cover i ya ni thusa kana i thusa vha muṱa wa hanu uri vha sale vha sa shavhi musi iṅwi no no lovha. Ndi ya vhuṱhongwa ngori i ita uri vhasi sale vha tshi vhilahela ngauri vha ḓo ḽa mini kana vha ḓo shumisa masheleni afhio musi iṅwi no no lovha.